I-retirement annuity licebo elilungileyo lokutyala imali yomhlalaphantsi. Iyafikeleleka, utyalomali lwakho lwenyanga lungenza ingeniso yeminyaka. Imali yakho ikhuselekile kubantu obatyalayo, awukwazi uyiqhaqha de ufike kwiminyaka eyi-fifty-five. Awubhatali teks kwingeniso yayo, kungoko ndisithi licebiso elilungileyo.

Imigaqo nemiqathango yeeakhawunti ezininzi ibonakala kunzima ukukwazi ukuyiqonda. Kumele ubani ahlangane negqwetha okanye umntu othembekileyo.

Xa ndinokufumana imali ye-UIF ngoku ndingaqala ishishini ngayo, ishishini lokukhulisa iinkukhu.

Xa ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki entsha kumele uphathe ezi ncwadi zilandelayo, isazisi, i-ID, kunye nephepha elisuka kuceba okanye enkosini elichaza indawo ohlala kuyo.

I-transfer of duty yirhafu etsalwa kwindlu okanye kumhlaba othengwe ngomnye umntu.

Kubalulekile ukuba indlu ijonge kwicala elithile. Umzekelo, isimo sezulu xa sithe safika kuyenzeka ukuba iminyango yendlu yakho ichaphazeleke.

Yebhanki igcina imali yakho iphephile. Uyakwazi nokubhatala amatyala akho ungakhange uphathe mali.

Xa ufuna ukuvula ikhadi le-credit kumele uphathe ezi zinto zilandelayo, iphepha lobungqina lendawo ohlala kuyo, i-bank statement ye-three months, kumele kube kanti urhola imali engaphezulu kuka-five thousand rand.

Xa ukhetha inkampani yoncedo lwezonyango ujonga isimo sempilo yakho, ujonge izinto ozidingayo empilweni, ujonge ibhajethi yakho, ukhethe noogqirha obathandayo nezibhedlela zabo, ukhethe ne-plan ekulungeleyo.

Kubalulekile ukuba umntu aveze ubungqina bendawo ahlala kuyo, kuba kuyenzeka ukuba lo mntu ufuna isicelo seakhawunti akungummi walapha eMzantsi Afrika okanye akahlali kwalapha kweli lizwe.

Ukuthenga indlu kubaluleke kakhulu, kunciphisa izinga lokurenta, kubangela ukuba ukwazi ukuzimela.

I-excess insurance lixabiso olibhatala kwi-inshorensi yakho phambi kokuba yona ikubhatale i-claim yakho oyenzileyo.

I-insurance yemoto ibaluleke kakhulu. Xa imoto yakho ithe yebiwa, xa imoto yakho ithe yenzekelwa yingozi, naxa imoto yakho ithe yafumana umlilo okanye ingozi ebandakanya imozulu.

Zininzi izinto ezenziwa kwi-app yebhanki. Umzekelo, ukubhatala amatyala akho abantu, ukuthenga i-airtime kunye nombane, ukujonga ibhalansi yakho.

UNSFAS efuna ndibuyise imali yakhe ndiva kabuhlungu kuba imali le bendisaqala ukuyonwabela, umvuzo wam wokuqala.

Xa abantu beza kuthenga indlu kumele kuqala baqale baqonde ixabiso lendlu abafuna .

Ukuvula iakhawunti nokuvala iakhawunti, okulula kukuvula iakhawunti. Xa uvala iakhawunti kuba nzima kakhulu, kulindeleke into yokuba phambi kokuba uvale iakhawunti yakho qale uqoshelise onke amatyala akwiakhawunti yakho.

Ongange-one percent utsalwa kwimali yomsebenzi, yona inkampani leyo ikhuphe umyinge ongange-two percent.

Kubalulekile ukuba uqonde ngokuphelelyo imiqathango nemigaqo ngaphambi kokuba uzibophelele. Abantu abaninzi bayohlulakala kukufunda imiqathango, kumele ukuba uhlangane nomntu owaziyo umthetho akucacisele ngcono.